Inzima usebenza kwifama kuba kaloku kufuneka uvuke ngentseni uhambe uyonakekela imfuyo. Uyayikhupha iye emadlelweni, uyihoye ukuba ityile iphilile yonke. Xa kutshona ilanga kufuneka ibuyele ngasemakhaya niyilungise kunamaxesha apho kufuneka bazijove, ziseliswe amayeza ukuze zihlale zisempilweni. Zifuna nje usoloko zinakekelwe ngalo lonke ixesha and ifuna umntu onesineke okwaziyo ukuhoya nokunakekela.

Indlela yokugcina ubisi ukuze lungaboli kufuneka ube neefriji zakhona xa ligqitywa kukhutshwa ezinkomeni, malube luyohlala liyofakwa ezifrijini zakhona ukuze luhlale lufreshi ngalo lonke ixesha kude kufikelele ixesha loba malidilivwe okanye linikezelwe abantu abazolithenga.

Ewe, ikhona yonke intlobo yemifino iyafumaneka. Ungafumana isipinatshi, ungafumana boomakhaphetshu, and zifreshi kuba zikhiwa egadini ngelo xesha ufika ngalo. Imifino, yikhaphetshu, yonke nje ikhona nemifino le eyethanga iyafumaneka kwabo abayifunayo.

Isityalo uJongilanga sisebenza ukwenza izinto ezinjengamafutha, ingaba yi-cooking oyile nakwiinto ezinjengee-margarine so sibaluleke kakhulu emzimbeni yethu ugcina sisempilweni.

Kuba kaloku ekugqibeleni isithuthi ngeke sihambe amafutha engekho kwaye futhi neshishini nefama ayizoqhubeka kakuhle xa isithuthi simile. Ithi loo nto funeka noma uyasithenga isithuthi uthenge isithuthi okwazi ukuthi uzokwazi umelana naso. Ukwazi ukusithengela amafutha ngendlela ungagqibeli sekufuneka uba qasha ngoku isithuthi sikhona uba ungenamandla wokusigalelela amafutha okanye ukusithengela amafutha.

Indlela yokunceda ulutsha kukuba bafundiswe kwaphaya ezikolweni kumabanga aphantsi ngokubaluleka kokulima futhi lwenziwe zenziwe zibe zinyanzeliso izifundo zezolimo ezikolweni. Wonke umntu afunde ngazo, kwaye bangagcini ngokufunda nje emagumbini okufunda baphume baye nasemagadini bayokwenza ngezandla ukuze babone ukuthi yenziwa kanjani, ukuze laa nto bazokhula nayo mhlawumbi bangagcina beyithanda beyibona ukuba iyindlela yokuphila kwaye inemali.

Xa izinto sezibiza kakhulu yiloo nto ithetha uba izinga lomnotho welizwe alikho lihle kakuhle kuyasokolwa impilo inzima. So, loo nto ithetha uba alikhuli. Ukuze libe liyakhula ilizwe kufuneka izinto zibe ngamaxabiso noko afikelelekayo kungagcini sekubonakala uba imali ayisena-value. Izinto zibize ngendlela ebonakala uba nabasebenzayo abantu abakwazi ukuphila ngendlela efaneleyo ngoba loo nto igcina abantu bephuma nezikili zabo beyosebenzela kwamanye amazwe. Naxa sekutshiphu kakhulu nakhona kube akukho kuhle, iyawuchaphazela umnotho naleyo into.

Iigusha zimnandi ngoba zenza imali ngeendlela ezinintsi. Uyakwazi ukuzinakekela umane ucheba uboya uyothengisa bona ufumane imali. Ngamanye amaxesha uthengise kwazona iigusha ezi xa sewubona uba noko seziliqela. Iindlela nje zokwenza imali kwigusha zezo ungathengisa okanye mhlawumbe uhlabe uthengise inyama yazo ubuye uthengise noboya bazo.

Indlela kuba mhlawumbe avule i-consulting apho azonceda khona abafuyi nabalimi abelane nabo ngolwazi abo basakhulayo bangakabi nalwazi oluphangaleleyo. Mhlawumbi abangayanga nasesikolweni bayaziqalela nje ulimo kwangothando noba mhlawumbi bona yeyona ndlela banophila ngayo. Enye indlela angenza angayisebenzisa ngayo kuba aziqalele yena eyakhe ifama mhlawumbe eyolimo okanye ii-livestock farming.

Kubalulekile ukuba wena mfuyi wayo uyazi uba uhlala unayo imijovo makunokuthi mhlawumbe uyazi uba igonywa ngawaphi amaxesha. Wenze ngamaxesha uqiniseke ukuba ufumana ulwazi lokuba iyagonywa ngamaxesha ekufanele igonywe ngalo kuba eminye imigomo ifuna ukuba mayibe iyagonywa emva kweenyanga ezintathu. Iba luxanduva lakho olo ukuba mawenze sure uba ngelaa xesha uyothenga imijovo uyabuya uyayigoma. Ube nabo nonotofa oxhumene nabo ukuze kube lula ufumana into zokugoma.

Abantu abanintsi bakhala ngokungabi nazixhobo zakulima bangabi nambewu zokutyala yeyo nje unobangela wokuba abantu abanintsi ufumanise uba amasimi ahleli nje awayesetyenziswa.

Abantu endiye ndibasaplaye njengomlimi we-oranges zizitolo ezi zinkulu zithengisela umphakathi ezinje ngoSpar ooBoxer kunye nooShoprite.

Njengomlimi we-oranges ndiye ndifakele kwizitolo ezi zinkulu ezithengisa ukutya , ndingabala izitolo ezinkulu ezaziwayo ezithengisela umphakathi wonke amadolophini ezithengisa ukutya, zizo eziye zithenge ii-oranges ukuze zikwazi ukuthengisela abantu.

Banendima enkulu ayidlalayo kuba kaloku uze uqaphele nangoku ixesha elinintsi ukulima siqala ngelaa xesha lasehlotyeni apho sazi ukuba zikhona iimvula. Ngoba kaloku ukuze izityalo zikhule kakuhle funeka umhlaba uthambe nokuthi sikwazi ukulima kufuneka umhlaba uthambe. Nazo ke xa sezilinyiwe ziyawudinga umhlaba ukuze zikhule ngendlela efanekileyo. Nangona kaloku nayo imvula kufuneka uba inethe ngendlela ethile ingezi kakhulu futhi ingebikho ingezi kancane. Kodwa nje inendima eyidlalayo ixesha lokunetha kwemvula kuba siyazi nangoku uba phaa ngaboAugust lilona xesha lirayithi lokulima kuba imvula zikhona nomhlaba usuke sewufumile ushushu.

Ukuba ke nakweyiphi na ibhizinisi zikhona indleko kodwa ndicinga ukuba iindleko noko ziyakwazi uqosheliseka xa ngaba ndizosebenzisa isithuthi esingesam ndingazuqesha kwaye ndiyazi uba eso sivuno ndisilayishileyo ndisihambisayo sesibhatelwe okanye selenziwe i-order ndiqinisekile ukuba siye ndiyosibeka bayasithatha bayasithengisa ndifumane imali yam. Kungaba lula ngolo hlobo.

I-agriculture idlala indima enkulu ekuphuhlisweni i-economy yekhantri okanye uqoqosho lwekhantri kuba kaloku siyakwazi urhwebelana namanye amazwe xa sithe salima izivuno zethu sihambe siziwelisele kwamanye amazwe ngaloo ndlela siyathengisa. Kwaye xa sithengisela amanye amazwe nexabiso esithengisa ngalo lizawuba phezulu akufani noba sithengisa apha ekuhlaleni okanye apha kweli lizwe lethu. So, la maphulo awenzayo urhulumente aluncedo kakhulu ngoba loo nto ikhulisa norhwebelwano nobudlelwane esinabo namanye amazwe.

Idlala indima ebaluleke kakhulu kuba kaloku abantu basezilalini kumaxesha ufumanise uba abanye abanamisebenzi baphila ngemali yegranti. So, nokufuya kuyabancedisa ukuba kuthi xa kubheda kakhulu bakwazi umhlambi ukuthi bakhuphe esibayeni umntu athengise loo nto ayithengisayo bakwazi ukwenza ezo ngxaki zabo zingxamisekileyo ngelo xesha.

Nangona ndingawuva kakuhle umbuzo lo kodwa ndicinga uba ingenelo ebabanazo kuba kaloku funa babe umsebenzi uzawusala umninzi ngelixesha bayophumla. So, kufuneka kube khona mhlawumbi umntu ozofika azobambela elo xesha nyana okwangoku basayophumla bona.